Vhunzhi ha vhathu vhane nda dzula navho vhuponi hanga. Vha shumisa data dza network ya Telkom. Ngauri vhunzhi ha vhathu vha pfesese uri Vodacom i a ḓurs nahone a i swikelelei. Telkom ndi yone nethiweke ya i ne ya farea nahone i na ofara nnzhi dza u takadza vhathu kha mafhungo a data.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou badela masheleni o baḓaho mpimo musi ndi khou renga data. Nga tshifhinga tshe nda vha ndi khou shumisa nethiweke ya Vodacom. Ndo vha ndi tshi bvisa tshelede nnzhi nda vhona uri ndi khwine ndi to shumisa Telkom ine i na data dzi no fareya.

Nga kuvhonele kwanga ndi vhona uri data dzino farea ndi telkom. Ngauri a dzi ḓuri fhedziha dzi a dzivha dzi na tshifhinga tshilapfu before nga murahu ha musi dzi tshi ekisipayara.

Hai ndi vhona uri a zwo ngo tea uri data dzi tshinyale. Ngauri dzi tea u dzi a ḓura fhedziha arali muthu a renga data ha mboḓi pfhi nga murahu ha maḓuvha maṱanu dzi ḓo ṱuwa. Ndi vhona uri zwi vha zwi songo tea sa izwi hu na vhane a vha koni u dzi fhedza nga murahu ha maḓuvha maṱanu. Nahone zwi vha zwi khou ḓura nga nṱhani ha mulandu wonoyu wa uri dzi a tshinyala. Zwi ita uri musi dzi no lenga u tshinyala dzi dzi ḓure dzine dza ṱavhanya u tshinyala dzi si ḓure.

Kale ndo vha ndi tshi renga data luraru nga vhege nthihi. Fhedziha ndo no ḓowela uri ndi renge data luthihi nga vhege sa izwi ndi tshi khou thoma u shumisa network ya Telkom. Ndi a kona u fhedza vhege na data dze nda dzi renga mathomoni a vhege.

Ndi vhona uri u renga data dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe zwivha zwi khwiṋe. U fhirisa u renga data dza duvha liṅwe na liṅwe. Ngauri u vha u khou renga luthihi nga ṅwedzi.

Ahuna ndi vhona uri muṋetshedzi a no nṱuṱuwedza urenga data ane nda mu ṋea vhundeme ndi social media.

Ndi vhona uri i vha i tshi khou ḓura nahone zwifhinga zwinzhi musi muthu a khou renga data. U renga a khou ḓivha uri u ḓo vha a na ofara yo imaho nga heyi nḓila. A tshi sala a tshi renga ha vha hu si tshena heyo ofara.

Ee ndo no zwi shumisa dzi promotion na discount musi ndi khou renga data. Ngauri Telkom i vha i na o fara dzo imaho nga heyo nḓila.

Kanzhi ndi renga data musi ndo to renga airtime. Ndi tshi renga airtime nda shumisa heiḽa airtime u renga data. Ndi vhona uri u shumisa epe ya bannga u renga data zwivha dzi tshi khou ḓura.

Ndi vhona uri ndi musi ndi kho renga airtime ndi kho themba uri hu na data dzo imaho nga heyi nḓila. Dzine nda kho ḓo renga dzi renga nga airtime ine nda khou renga ngayo. Musi ndi tshi renga airtime data dzavha dzo no ṱuwa ha vha hu na data dza mutengo wa nṱha u fhira we nda vha ndi khou lavhelela wone.

Ndi vhona uri u renga data dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe dzi nthusa musi ndi khou tea u renga dzi ṅwe. Zwino ndi vhona uri zwi nthusa nga uri ndi tshi renga edzo data ndi vha ndi khou ḓivha uri hu na dza vhusiku na dzanga misi. Dzine hedzo dza vhusiku dzi nthusa uri ndi songo shumisesa dzanga misi.

Hai thi thu ḓi wana ndo no ṱangana na thaidzo yeneyo. Nga nnḓani ha musini hu si na netiweke arali hu sina network ndi hone hune data dzi a lenga u shuma. Mara a hu thuvha na tshifhinga tsho raloho.

Ndi vhona zwi tshi konḓa ndi vhona zwi tshi konḓa. Ngauri hedzo data haano maḓuvha vhana vho no ḓowela social media nga nḓila ine zwi a ṱavhanya u fhela.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi u fhedza data nga u ṱavhanya. Ngauri ndo vha ndi kha Instagram na TikTok. Lune hedzo hedzo epe mbili dzi ḽa nga maanḓa data dza ṱavhanya dza ḓadza.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou ḓadza data zwiṅwe zwifhinga zwa ṅwedzi. Nga nṱhani ha uri data dzi a ṱavhanya dza fhela saizwi ri tshi shumisa app dzine dzi a ṱavhanya u ḽa data. Ndi ngazwo ndi tshi ḓadza data hutshe na tshifhinga uri ndi songo ḓi wana ndi sina data.

Ndi vhona uri ndi takalela u ḓadza data dzanga nga nga app. Ngauri ndi vha ndi sa khou u tea u ya huṅwe fhethu ndi vha ndi sa khou tea u tshimbila. Ndi so ko u shumisa kha founu henefha nda renga a zwi ṱoḓi ndi tshia huṅwe fhethu.